Rugby e nrutile hore batho ba e rata empa ba ne ba sa e hlokomele ka nako eo. Se seng hape seo ke ithutileng sona ke hore papadi ena e kgonne ho re kopanya re le MaAfrika Borwa. A re bontsha hore ha re kopane re ka etsa ntho tse ngata tse lokileng.

Papadi eo ke e ratang haholo ke bolo ya maoto. Ke rata bolo ya maoto hobane haesale ke e rata ke le monyane. Se seng se etsang hore ke re papadi e ke e ratang ke bolo ya maoto, ke hobane ke thaba, ke fumana lethabo la ka ho tloha papading enana. Ke ka hoo e leng yona thatohatsi ya ka.

Ke kopa hore ke kopa hore le kgutlise di-game tsa ka mme ke le tshepisa hore ke tla etsa mosebetsi wa sekolo. Ha ke nahane hore ke tsona tse etsang hore ke ska etsa mosebetsi wa sekolo empa ke a le tshepisa hore ke tlo bapala di-game ha se ke qetile ho etsa mosebetsi wa sekolo.

Seo o se etsang ha se ntho e lokileng hobane ha o ntse o bapala game mehaleng o tla be o sa sheba ka tseleng kapa o sa utlwe hore koloi e hlaha ka lehlakore le feng. Ka ho tla qetelletse ho thuswe ke koloi o tswile kotsi. Ke kopa o tlohelle ho etsa seo o se etsang.

Ntho e bakang hore dihlopha tsa dipapadi tsa banna ha di kgutla mose, di amohelwa ho fetwa tsa basadi boemafofaneng ke hobane tsena tsa banna di shebellwa ke batho ba bangata. Hape di tsebahala haholo, empa dipapadi tsa basadi ha di tsebahale haholo.

Tjhelete e ke e fumanang nka thusa batho ba mahaeng ba nang le ditlhoko tsa bohlokwa. Hape e nngwe nka e beha nka e behela thuto e kgolo, moo ke lo etsang ntho tse ding teng.

Batjha ke le kgothaletsa hore le kenele tlhodisano ya World Cup ya Esports-o selemo se se tlang hobane tlhodisano ena e bohlokwa haholo.

Ke rata papadi ena ya ditebele hobane ke hotse ke e shebella le ba lapeng. Nako tsohle ne re dula re shebeletse papadi tsa ditebele mme le rona ne re rata ho bapala ka ditebele empa re sa lematsane.

Seo ke lakatsang hore nka se etsa ka ba le nako ke hore, ke ye mose mawatle, ke lo bona dibapadi tsa bolo kapa papadi ya maoto tseo ke di ratang. Hape se seng seo nka se etsang ke hore ke lo bapala le batho Esports.

Re le baahi ba mo, re le baahi re ka sheba matlo a sa sebedisweng ke batho kapa moo ho sa duleng batho, ebe re dula matlong ao re bula di-club moo bana ba ka yang teng ho ithuta ntho tse ntjha kapa ho ikwetlisa. Matlo ana a tla thusa haholo hobane a tla fokotsa bana ba tlalang seterateng.

Ke ikutlwa ke swabile haholo hobane nna ke tseba bolo ya maoto e fella maotong. Ya hore tshwanetse bolo re tlo lwana ka matsoho ha ke e tsebe. Ke tseba re lwana ka maoto bolong re lwana ka bolo. Sena se a mpontsha hore ha le dibapadi tsa bolo empa le batho ba tshwanetseng ho lo bapala papadi ya ya boxing.

Ee, ee, ke bone tse ding tsa dintho tseo di atlehile hobane mesebetsi e le ya eketseha ka nako eo ya Mohope wa le Lefatshe wa Bolo ya Maoto mona Afrika Borwa. Hape, bo rakgwebo ba bang ba lo fumana tjhelete. Ka hoo, ke reng ba ile ba una molemo.